N'wana wa mina a ndzi ta vulavula na yena hi xichavo, vutlhari ni rirhandzu leswaku ndzi twisisa xivangelo xa yena, kutani ndzi n'wi hlamusela nkoka wa ndhavuko. Ndzi nga vulavula na yena ndzi ku n'wana wa mina ndza ku rhandza swinene, ndzi twisisa leswaku u hlawula ku yimbisiwa exibedhlele naswona ndza swi xixima leswaku u ni mi ehleketo ya wena, kambe ndzi lava ku vulavula na wena hi mhaka leyi hi kurhula eka hina ku yimbisiwa hindlela ya ndhavuko i nchumu wa nkoka ngopfu. Wu hlanganisa ndzhaka ya hina, wu hi khoma na vatukulu va hina, wu tlhela wu komba ku xixima va tatana va hina. A ndzi lavi ku ku sivela kambe ndzi kombela leswaku u anakanya hi nkoka wa leswi u swi vulaka, hi nkoka wa leswi vulaka swona endyangwini erixakeni ni le moyeni wa hina.

Xikongomelo xa ku yisa vana va vafana exikolweni xa ndhavuko xo yimbisa, ku hundzisa ndzhaka, ku dyondzisa vana va majaha hi mikhuva, milawu ni vutomi bya rixaka ra vona, leswaku va kota ku hanya hi xichava, vuswikoti ni ntwanano. Ku va lunghisela vutomi bya vukhale yimbiso yi tlhela yi pfuna mufana kusuka evutsongwanini bya vuntshwa, ku nghena eka vuxaka bya vununa hi vutihlamuleri byo hlawuleka. Ku dyondzisa xichavo ni vuxaka, vadyondzisiwa ku xixima vatswari lavakulu vavasati ni va ndyangu. Vuhlayiseki bya kona hi lebyi va rhumiwa ni vatsundzuxi lava lava lava tirhaka eka rihanyo ra lama va hlawulekile va dyondzile naswona va na vutihlamuleri hi mhaka leyi va hi endlaka.

Swivutiso leswi ndzi nga swi vutisaka hileswi, loko u ri karhi u kula ntirho wa wena eka ndyangu a ku ri wihi, u anakanya leswaku ntirho wa wena wa xinuna eka ndyangu wu cincile njhani ku fika namuntlha, xana ku na swilo leswi a swi humelela endyangwini wa n'wina leswi endlaka leswaku ntirho wa nwina wa xinuna wu ncinca, u titwa njhani hi ndlela leyi vantshwa va xinuna va nghenelelaka ha yona eka ntirho wa ndyangu namuntlha. Xana ku na leswi u swi ehleketaka leswaku munhu wa xinuna u fanele ku ya emahlweni a swi endla eka ndyangu hambi ku ri namuntlha, u ehleketa leswaku ku ncinca loko ku va nge hi xiphiqo kumbe ku tisa ku antswa eka ndyangu xana.

A nga va nga xikombiso xa vutihlamuleri loko, munhu a nga tirhi naswona a tshama a n'wa byala swi kombisa ku pfumala vutihlamuleri eka vutomi bya ndyangu. Van'wani va nga dyondza leswaku ku pfumaleka ka ntirho ni ku n'wa byala swilulamile, a nga khutaza van'wana ku ti endlela vutomi byo antswa n'wanuna loyi a nga ha kombisa vana vafana kumbe van'wanyana lava kuleke leswaku a swilaveki ku tirha hi matimba hikuva swa koteka ku hanya u nga ri na vutlhari byo tihanyisa.

Eya mina ndzi ehleketa leswaku Vukreste ni ripfumelo ra ndhavuko swi nga hanya swin'we, hikuva vumbhoni bya leswaku vanhu va swi hlanganisa. Eka matiko yo tala vanhu vo tala va yingisela Vukreste kambe va tlhela va xixima ntumbuluko wa ndhavuko. Van'wani va ya kerekeni kambe va tlhela va ya eku mphahleni kumbe ku vulavula ni vakokwana. Leswi swi komba ku hlanganisa swilo hambileswi swi hambanaka hi mavonelo, vukreste ni ndhavuko swi amukela leswaku ku ni matimba ehehla naswona vanhu va fanele ku hanya hindlela yo lulama.

Vunene swa ku famba hi nkarhi wa tiholideyi hi leswi, ku wisa no wisisa miehleketo, tiholideyi ti nyika nkarhi wo wisisa miehleketo, gome ra ntirho kumbe xikolo no ti rhandza. Ku kota ku hlangana ni ndyangu ni vanghana, tiholideyi ti nyika nkarhi wo va ekusuhi ni lava u va rhandzaka, naswona leswi swi kondletela vun'we. Swo biha swa ku famba hi nkarhi wa tiholideyi hi leswi, ku durha ka swo famba nkarhi wa tiholideyi wu tele hi vanhu, leswi endlaka leswaku mabazi ya durha ni tindhawu ta vaendzi. Ku karhateka hikokwalaho ka ku tala ka timovha, hi nkarhi wa tiholideyi timovha ti va ti tele swinene emagondzweni leswi endlaka leswaku swi teka nkarhi ku ya laha u yaka kona naswona u fika u karhele.

Ndzi le xitichini xa mabazi sweswi, kambe ndzi kombela u ndzi rivalela mabazi ma hlwela va te ku ni ku kavanyetiwa endleleni, naswona se hi le kusuhi ka khumenharhu wa timinete ndzi rindzile, ndza swivona leswaku u ndzi rindzile nkarhi wo leha, ndzi khomiwa hi tingana kambe ndzi ta fika ndzi ta ku foyinela loko ndzi ri endleleni ndza ku rhandza ndzi khensa ku va u ndzi twisisile.

Ndzi ta kombela mana wa mina leswaku a n'wi heleketa, hikuva swi kombisa musa ni vunghana. Munghana wa mina loko a nga ri na vatswari swi endla leswaku a lava nseketelo, leswi ndzi nga kotaka ku n'wi nyika loko manana a swi pfumela naswona a tiyisisa, ndzi nga kombela leswaku a n'wi heleketa hikuva swi kombisa xichavo vun'we ni ku pfuna loyi a nga riki na un'wana wa ku n'wi seketela.

Ndza swi tiva leswaku mbilu ya wena yi vavisekile, naswona swi nga vonaka onge vutomi byi yimile, kambe ni kona. Leswi humeleleke a swi ku susi nchumu wa ha ri na mbilu leyi rhandzaka ngopfu, ni vutomi lebyi nga na nkoka, u nga pfumeli leswaku ku lahlekeriwa hi muringani wa wena swi ku tekela ku u ti rhandza wena n'wini. Teka nkarhi, rila loko swi fanerile kambe u tshama u tsundzuka leswaku ku tshama ku ri na nkarhi wo sungula nakambe, wa rhandziwa u na matimba u nga ha wa kambe u ta tlhela u pfuka.

Ina hinkwenu ndzi tsaka ngopfu ku va exikarhi ka n'wina hi siku leri ra nkoka. Namuntlha hi hlanganile hi mbilu yin'we ku tlangela vutomi lebyi humeleleke emisaveni. Vutomi lebyi hanyaka, lebyi fuweke hi rirhandzu, hi ku tshemba, ni ntshembo. Siku leri i rungula ra ku khensa, ku rhandza ni ku khongela leswaku vutomi bya n'wana loyi byi kula hi ku rhangisiwa hi rirhandzu ra vatswari, ni ku hlayiseka ka Xikwembu. A hi khongeleni leswaku kusukela namuntlha n'wana loyi a kula a ri na xichava vutlhari ni ntsako. Ndzi khensa vatswari loko va nyikile nkarhi ku va xiphemu xa ntsako wa vona a ku ve siku ra kahle inkomu.

Eya ndzi nga vula leswaku loko vana va ni langutisa va vona xikombiso lexinene, hikuva ndzi ni xichava ndza ti rhandza naswona ndzi hlonipha munhu un'wana na un'wana ndzi nga hlawuli leswaku i munhu lontsongo kumbe munhu lowukulu. Naswona loko swi ta eka tidyondzo ta mina ndzi famba emahlweni.

Xiave xa varhangeri va xisati eku lweleni ka ntshunxeko eAfrika-Dzonga a xi ri xa nkoka ngopfu naswona xi tamele ngopfungopfu vuhlayiseki vurhangeri ni ku lwela timfanelo ta vanhu hinkwavo ku nga ri vaxisati ntsena. Va lwerile leswaku ntshunxeko wu kumiwa hi vanhu hinkwavo ku katsa ni vavasati lava a va xupuriwa hi mfumo wa apartheid va tlhela va lwela ku ringanela eka masungulo eka swa dyondzo, ntirho ni swa rihanyo.

Rini ya sweswi swi le rivaleni leswaku ku ambala ka vantshwa swi cincile ngopfu hi ku kuceteriwa hi swilo swo huma ematikweni ya le handle. Vantshwa vo tala se va sungula ku tirhisa ti-fashion ta le matikweni ya le handle ku fana ni ku ambala swiambalo swo anama ngopfu, swiambalo swo pfuleka swinene, swikete swo koma, ti-jean to handzuleriwa ni swilo swin'wana swa manguva lawa, leswi swi humelela hikokwalaho ka thekinoloji swiyenge swa mabulo ni ku hlangana ka mindhavuko ya matiko yo hambanahambana.

Swa ha ri swa nkoka ngopfu ku va ni mindhavuko leyi yo kurisa vana va ya eka vununa leswi swi pfuneta ngopfu eka ku aka vuswikoti vutihlamuleri ni ku tiyisa xivumbeko xa rixaka hikuva mindhavuko ya khale yo kurisa vana va xinuna a yi nga ri ntsena ya vukhongeri kumbe ya ndhavuko kambe a ku ri ndlela lowu hlayisaka leswaku mufana u kula a ri ni xichavo ku tshembeka ni vutihlamuleri.

Ndzi nga va na mbhurisano na manana wa mina hi mhaka leyi loko manana a swi pfumela naswona a tiyisisa ndzi nga kombela leswaku a n'wi heleketa hikuva swi kombisa xichavo vun'we ni ku pfuna loyi a nga riki na wun'wana wa ku n'wi seketela leswi swi kombisa musa ni vunghana munghana wa mina loko a nga ri na vatswari swi endla leswaku a lava nseketelo leswi ndzi nga kotaka ku n'wi nyika.

Ku cinca lokukulu evuton'wini bya vanhu lava hanyaka emadorobeni vanhu va huma etindhawini to hambanahambana va hlangana leswi endlaka leswaku ku va ni ku cinca ka mindhavuko tindzimi ni mikhuva ku kula na vuswikoti byo hanya swin'we hi ku hloniphana swi tisa ni nkateko wo dyondza eka van'wana ni ku sungula mintirho yo hambanahambana.

Swi kombisa leswaku munhu u huma kwihi xivongo xi kombisa ndyangu rixaka ni laha munhu a humaka kona xikombiso munhu a nga va ni xivongo xa ka Baloyi wa tiviwa leswaku u huma eka rixaka ro karhi ni leswaku u huma eka ndyangu wihi leswi swi pfuna swinene loko ku ri ni mintirho ya ndhavuko tanihi nkhuvo wa vukati leswaku swi tlhela swi pfuna leswaku vanhu va nga tekana hi xivona kumbe ku teka eka ndyangu.

Xikongomelo xo yisa vana va rimbewu ra xinuna engomeni i ku va dyondzisa hi ta ndhavuko ku nga ri ndhavuko wa Xitsonga ntsena kambe hi mindhavuko yo hambanahambana vana va xinuna va yisiwa engomeni ku dyondzisiwa ku huma evun'waneni ku nghena evununeni leswi swi katsa ku hlonipha vatswari va vona ku dyondza swo tala hi ndhavuko wa vona ni ku tlhela va tiva leswaku vununa i yini leswi swi tlhela swi yisa ndhavuko wa hina emahlweni.

Mina ndzi nga tirhisa ndlela ya ku dyondzisa n'wana wa mina wa nhwanyana mintirho ya le kaya hi ndlela leyi faneleke hikuva tindhawu to tala to fana na tindhawu leti ni tshamaka eka tona sweswi a va wu landzeleli ndhavuko wa vukhomba naswona n'wana wa mina wa nhwanyana swi nga endleka a nga swi tsakeli ku ya evukhombeni naswona ndzi nga ka ndzi nga n'wi fositela ku a landzelela ndhavuko loko yena a nga swi tsakeli loko ndzi n'wi dyondzisile mintirho ya le kaya ndzi vona swi fanerile.

Ina mavito ya ndhavuko kumbe xintu lawa ya thyiwaka vana ya va ya ri na leswi ya vulaka swona xikombiso Tsakani vito ra Tsakani i vito leri talaka ku thyiwa vana vaxisati kumbe vanhwanyana leswi vulaka leswaku emutini ku na ntsako kumbe n'wana loyi u va tiserile ntsako kumbe n'wana u va tsakisile vito leri ri nga va ri vula nhlamuselo yo hambana hi ku ya hi leswi vatswari va ti twisaka ha swona.

Ndzi nga va byela leswaku a ha ha hanyi eka minkama ya ya apartheid kumbe eka minkarhi leyi vavasati a va nga tekeriwi enhlokweni sweswi swilo swi cincile vavanuna na vavasati va nga kota ku rhangela vavasati na vona va nga kota ku endla leswi vavanuna va swi endlaka hi vurhangeri vavasati na vona i vanhu naswona va na timfanelo ta ku rhangela kwihi na kwihi laha va nga kona.

Nqambhi leyi ndzi yi rhandzaka i mister Post, ndza n'wu rhandza hikuva u yimbelela tinsimu ta Xitsonga naswona na mina tinsimu ta Xitsonga na ti rhandza, leswi endlaka leswaku ndzi n'wi rhandza i ku va tinsimu ta yena ti ni mahungu laya akaka a nga yimbeleli swi swa ku huma ndleleni tinsimu ta yena ta aka naswona ti le kusuhi na mbilu ya mina ngopfu, loko ni yingisela tinsimu ta yena ndzi twa ni tsaka ti ni tisela ntsako na swi kota ku ti chayisa ni va ndyangu wa mina hi tsaka hi tona swinene.

Eya swi nga ni olovela hikuva mina ndzi munhu loyi ndzi kotaka ku vulavula tindzimi to tala ta laha ndzi tshamaka kona, na loko no tshuka ni ye eka ndhawini yin'wanyana ku rhurheleka ndhawini yin'wanyana a ndzi tshembi leswaku ndzi nga va ni nkingha ya ku vulavula tindzimi tin'wanyana, ndzi munhu loyi a rhandzaka ku dyondza tindzimi ta vanhu van'wanyana naswona ni hava nkingha ya ku vulavula ndzimi ya vanhu van'wana.

Holiday leyi ndzi yi tsakelaka i holiday ya khisimusi leyi va ka kona hi n'hweti ya N'wendzamhala hi siku ra makumembirhi ntlhanu, holiday leyi na yi tsakela hikuva yi tlangela ku velekiwa ka Yeso Kreste naswona mindyangu yo tala yi sweka swakudya swa ku nandzika, ka dyiwa na va ndyangu ku tlangeriwa holiday leyi, xin'wana lexi endlaka leswaku ndzi yi tsakela hikuva ku va na ku cincana ka tinyiko, vanhu va nyikana tinyiko, ka tsakiwa vana va tsakini yi ni moya wa kurhula ni ku tlangela holiday leyi yi ni khoma kahle ngopfu.

Muxaka wa byalwa bya xintu lebyi ndzi byi tivaka i muqombhoti, u xava mavele kumbe buchwana, wa swi hlanganisa na mati u swi hlantswa endzhaka ka sweswo u swi chela endzeni ka bakiti ni mati u pfala for masiku mo karhi, endzhaku ka loko swi ta va swi ku kumekile wa swi hluta, u yisa mavele esayitini rin'we u tshika muqombhoti esayitini ro karhi u swi hambanisa endzhaku ka sweswo.

Endyangwini wa ka hina minkarhi hinkwayo loko ku ri na vaendzi hi tiyisisa leswaku vaendzi a va fambi va nga dyanga, leswi hi leswi tatana wa mina a nga ndzi dyondzisa swona leswaku loko munhu a fika ekaya hi n'wi nyiketa swakudya, ku nga va ku ri tiya kumbe vuswa swin'wana na swin'wana leswi hi va ka hi swekile swona kumbe leswi swi va ka swi ri kona swi ni nkoka leswaku vaendzi va nyikiwa swakudya.

Ina ndzi vona swakudya swa manguva lawa swi ri ni ku hambana ni swa ndhavuko, hikuva swakudya swa ndhavuko a ku ri leswi a swi byariwa swi khiwa emasin'wini hi tidyela ku fana ni muroho, ni timanga, ni swifaki kambe swi swakudya swa masiku lama swi phurosesiwini naswona swi tele tikhemikhali ta ku tala naswona swin'wana swi ta swi huma ematikweni ya le handle, naswona swi va swi tshame nkarhi wo leha etindleleni leswi a swi kahle eka rihanyo ra vanhu hikuva swakudya leswi swi nga vanga mavabyi ya ku fana ni-ti high blood mavabyi ya chukela, leswi swi nga veka enghozini vutomi bya vanhu.

Byalwa bya xintu i muqombhoti, muqombhoti wu endliwa hi mpunchwana lowu endliweke hi mavele, mpunchwana wu katsanisiwa ni mati wu cheriwa e bakitini wu pfariwa ku ringana masiku manharhu, endzhaku ka masiku lama mpunchwana wu ta va wu bolelanile ku ta tekiwa xisefo ku hlutiwa mpunchwana, leswi swi endla leswaku mpunchwana wu hambaniseka ni byalwa, byalwa byi ta tekiwa byi vekiwa exitikweni laha ku nga ta cheriwa tihunyi byi byabya ku kondza loko byi huma khuvi, loko byi humile khuvi leswi swi ta kombisa kahle leswaku se byi ringanerile leswaku byi nga nwiwa hi vanhu, byi ta phuriwa exitikweni byi vekiwa etlhelo ku kondza loko byi horile.

E-e swikolo swa ku ringanela a swi kona ematikoxikaya, ematikwenixikaya ku tala vana va famba ti kilomitara kumbe ndhawu yo leha swinene va ri karhi va ya exikolweni, leswi swi ti komba kahle leswaku vana a va hlayisekanga hikuva mikama yo tala loko ku na timpfula ta matimba tindhawu leti va fambaka eka tona ti ni magova, leswi swi endla leswaku maguva ma tala hi mati vana a va koti ku ya eswikolweni.

E-e a ndzi voni ku hambana, vanhwanyana lava nga ya evukhombeni na lava vo ka va nga yangiki evukhombeni a ndzi koti ku va hambanisa hikuva hinkwavo va hanya vutomi bya ku fana, va ti hanyela ematikoxikaya va mbala mpahla leyi mbariwaka hi vanhwanyana van'wana va ya eswikolweni, leswi swi ti komba kahle leswaku vukhomba a byo va na nkoka hi ndlela yaleyo.

Ntirho wa vavasati emindyangwini hi ku hlamusela hi ku komisa wu olovile swinene, vavasati va pfuka va kukula majarata, va hlantswa swibye, va sweka, va kukula tiyindlo, va hlambisa vana kahlekahle vavasati va endla leswaku va tiyisisa leswaku munhu un'wana na un'wana u enelekile ekaya, vana va dyile timpahla ti hlantswiwile.